Okona kunzima kutyala umbona ukogqitha uvuna ngoba uvuna kube kanti seyivuthiwe, uthathe ngoyikhupha. Utyala kusafuneke ugrumbile ufake zonke izinto ekufuneka, eza kwenza umbona.

Ukuvuna kuyishishini elungileyo ngoba umbona uthi wokuvuna ufunwa kwiishophu ezithengisayo ezininzi apha eMzantsi. Uthi wogqiba ukuvuna umbona kubekho ioyile ethi ifunwe kwiishops ezininzi. So ibhizinesi yakho iyakwazi ukwanda ngesi sithuba seshishini.

Hayi, kwezi ntsuku, abantu bakuthi akasayikhathalelanga imfuno nokuxabisa igadi, ezi zizawuthi ziphuhlise iindawo esihlala kuzo ngokuvuna zonke izinto ezifana namakhaphetshu, imimbona, uthanga. Abantu bakuthi abasayixabisanga kakhulu leyo ishishini.

Amazwe athi athenge isivuno seziqhamo zethu eMzantsi Afrika kuyiEuropean Union kunye naseAmerica iUnited Kingdom.

Isivuno sichaphazeleka ngendlela embi ngakumbi amashishini anga sithi siwanike isivuno esi sisivunayo, sichaphazeleka ngendlela engaqondakaliyo.

Isityalo endinothi ndibe nomdla wokusityala ingayibhanana. Okokuqala, sine-vitamin C. Okwesibini, asinawo amafutha. Okunye futhi okokugqibela siyawanikeza amandla ungakhange utye nokutya.

Esona sityalo endinothi ndisityale kungakunye yibhanana. Ibhanana uyakwazi ukuyivuna nangexolo lalo, lithi ukukhula ulibukele likhula liphelele libe yibhanana epheleleyo.

Kuba sisityalo esithi sikhule kwingca.

Oojongilanga baphucula impilo yomhlaba, babonelele nangokwentlalo yabantu eyenzekayo kwiilokishi.

Isityalo esithi sityalwe ehlotyeni siba nesiphumo esihle kakuhle ukuthi siphume siyokuthengiseka ngokusemgangathweni orayithi.

Ukongeza izinto eziphilayo ngohlobo lwe-compost kunye nomgquba omdala okanye ukusebenzisa isigcina kufumana okanye ukulima izityalo zokugquma.

Iingenelo zokusingqongileyo ezifana nokuthinjwa kwekhabhoni, ulondolozo lwezityalo nezilwanyana ezohlukeneyo kunye nokuphuculwa komgangatho womoya wamanzi.

Inkxaso yokufumana oomatshini bokuthi bujika uboya beegusha ndingayivuyela. Kungokuba eMzantsi inkxaso ukuba ngumfama osazizamelayo ongekaphumeleli ngaphambili. Inkxaso yona yokuba nawo oomatshini ndingayivuyelela.

Izityalo ezithi zivunwe ebusika zizityalo ezifana nespinatshi, ilethasi, ibhitruthi neekherotsi kwakunye nee-radishes ngokunjalo ke nezinye.

Iziqhamo nezityalo ezithi zivunwe ehlotyeni amaqunube, iilitshi, iitsheri, iipesika, iimango, ii-plums, iimeloni, ii-appelkoos kunye neevatala.

Izityalo ezimelana nemozulu yasebusika isipinatshi, iiliki, iikale kunye nelethasi yasebusika.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika ziziqhamo ezifana nama-apile, amaorenji, iilamuni iziqhamo ze-citrus, i-grapefruit, ikiwi, irharinathi kunye namapere neeavokhado.

Izityalo ezingakwazi ukumelana nemozulu yasebusika, iitumato, iipepile kunye namaqanda.

Iziqhamo ezivuthwa ehlotyeni ngama-apile, iavokhado, idathe, ikiwi, iilamuni, iimeloni, iinartyisi, iiorenji, iziqhamo zothando, ipapa, ipere, ii-pear misons, ipayinapile kunye namaqunube.

Izityalo ezingakwazi ukumelana nemozulu yasehlotyeni, iibhaskithi ezijingayo, izityalo zeentyambo, izitiya zemifuno, iithefu yexesha elipholileyo.

Owona mthi ufunwa kakhulu emarikeni yi-PIC .

Okubalulekileyo kukuba neediliya ngokuthi wenze iwayini nokubandakanya ukukhanya okufanelekileyo, iqondo lobushushu elilungileyo lendawo yokuhlala, ukungabikho kwengxelo engaphandle kunye namavumba kunye neglasi elungileyo.